Andiqondi uba inalo igalelo iimfundiso zasentshona ngeendlela esipheka ngayo emaswakweni ethu neendlela esiphaka ngayo. Ndicinga uba igalelo enayo yindlela esiphila ngazo ezindlini, especially thina abaphila ezidolophini. Okokoko andiboni ukuba kumasiko ikhona igalelo eba nayo.

Okokuqala, ndicinga into yobana iigcibi azisakhathali kwezi ntsuku, azisawulandeli indlela yakudala ekukade kusenziwa ngayo ukwenza sure uba abantwana bakhuselekile xa besehlathini. Abanye bayebashiya bengekapholi ukuba bazihoye ngokunokwabo. Abanye nendlela ababayenza ngayo emzimbeni ayondlela efanelekileyo. Akusalandelwa mgaqo ofanelekileyo njengesekuqaleni. Bakha phezulu eshiya abafana or amakhwenkwe or ukrwala esengxakini yongayazi uba ancedakale kanjani. Before bangene abasajongwa nangokufanelekileyo ukuba bakulungele ukungena bayayekwa nje bangene noma kanjani na.

Amaxesha atshintshile neendlela zokuphila zangoku azifani nakuqala. Imbeko nentlonipho ibiyinto ebalulekileyo efundisiwa abantwana ngexesha lakudala. Abantwana bangoku ba-exposed kakhulu kwizinto ze-social media, bafundiswe futhi bafundisane ezinye iindlela zokuphila zabanye abantu bakwamanye amazwe, loo nto eyenza ukuba inkathalo ingabikho futhi nentlonipho ingabikho kubantwana bangoku. Zenye zezinto ezenza into yokuba imbeko ingabikho kubantwana bangoku nendlela yokuphila ke yangoku because amaxesha adlulile, amaxesha ahambile, ayisafani eyenza into yobana abantwana bangoku bakwazi ukufumana i-access to ezinye izinto ezi-influwensa indlela abaziphatha ngayo.

Ndicinga uba ayikho into erongo kuloo nto esakhula umntwana kuba ke engenayo umamakhe engatshatanga engenabudlelwane mhlawumbi nefemeli yakulotatakhe. Kodwa ke kubalulekile umntana akukhula ayixelelwe inyaniso yokuba umamakhe ngubani, umakhulu wakhe ngubani, naxa enomdla yokukwazi ke futhi azimanyanise nefemeli yakokwabo ayinikwe inkxaxheba yoba enze njalo.

Okokuqala, kwiitransipothi okanye izithuthi ezithutha abantwana, ndingathanda okokuba amapolisa ajonge isimo sezithuthi zabantwana ukuze bakhuseleke bafike esikolweni. Okwesibini, neendlela zilunge. Okwesithathu, amapolisa abekhona ezindleleni, abekhona nasesikolweni kwiigeyithi ukuze kubonakale ikhuseleo kwabantwana kwi-bullying nokhuseleko kubantwana kubantu abangakwazi uba bababe, babathathe in terms of human trafficking.

Mna ndiyazithandela kukutya kweentlanzi okanye ukutya kwaselwandle. Okunye ukutya endikubona ungathi kwenza omdla yisushi ndingarhalela ke ukuba ndizame uba ndiyitye ishishi ndiyive uba yintoni ingaka le iyenza abantu bayayithande. Yiyo ke mna ke into endenza umxhelo. Enye futhi ziikhrebhu, iikhrebhu nazo ndiyarhalela ukuthi ndike ndive futhi ndibone indlela abazipheka ngayo.

Ngokwezithethe sosapho lwam abantwana bayathiywa ngokweziganeko abazalwe ngaphantsi kwazo okanye ngokwabantu bakudala or ababephila abababonisa indlela, nabarhalela ukuba balandele indlela ababephila ngayo. Umzekelo, if umakhulu wam or ukhokho wam ebeyilida ingendlela ethile kungazalwa umntana kube nalo i-hope yokuba angaziphatha ngaloo ndlela naye aphele eyilida kuloo ndlela or ekhayeni. Bamnika ke igama laloo mntu okanye loo khokho okanye loo gogo bene-hope yokuba angaziphatha ngaloo ndlela.